Ke nahana hore ke e nngwe ya dintho tse batlang di le, di qholosa kapa di le tjhatsi haholo. Hobaneng ke tjho jwalo, ho ikwetlisa ke, e ka amahangwa le tse ding tsa dintho tse ding tse etswang mona dipapading. Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo, mme ke nahana hore e ka behwa, e ka behwa hodimo kwana le yona ya hlile ya fuwa tjantjello, ya fuwa kore ya fuwa seo e se lokelang. Hobane ho ikwetlisa ke nahana ehlile e tla batla e ba e nngwe ya dintho tse hatisitsweng. E tla batla e ba e nngwe ya dintho tse hlileng di ipetsa pele.

Hangata hore mampodi hore o be mohlodi o tla tlameha o tsebe ho hlola ka kelellong. Wa tseba ha o ka hlola, wa ipolella hore ke hlotse ka kelellong. O tla hlola papadi hobane tse ding tsa dintho di batla o be le kelello e tjhatsi, boko bo tjhatsi, boko bo nahanelang pele. Mme ke nahana ke tse ding tsa dintho tse etsang bahlodi ba bang e dule e ntse ele bahlodi ka mehla le mehla. Kapa ebe bahlodi boholo ba nako hobane boko ba bona bo se bo tlwaetse hore ke mohlodi. Le ha ka se hlole mona, empa ke mohlodi. Tlameha hore o be le seo re se bitsang ka hore ke boitshepo ho wena hore ee, ke hlotse empa ke mohlodi le nna. Ee, ke hlotse empa ke tla dula ntse ke le mohlodi hobaneng ho ipeha pele ho tlisa boitshepo bo fetisisang.

Dipapadi di batla e ba tse ding tsa dintho tse bohlokwa haholo batjheng ho leka hoba tlosa diterateng mona, ho leka hoba tlosa boshodung, ho leka hoba tlosa kwaeng, ho leka hoba tlosa tahing. Kore dipapadi batla e ba ntho tsa bohlokwa haholo eseng hanyane. Mme nka eletsa hore batho ba be, ke hore ke tle ka setotswana mona dipapading hobane dipapadi ke ntho ya bohlokwa haholo. Le ha e se se tabeng ya dithethefatsi empa bo weneng ba hao, mmeleng wa hao kelellong, dipapadi di batla di bapala karolo ya bohlokwa haholo. Ho bohlokwa ho bapala, ho bohlokwa hoba le nako ya ho bapala, ho bohlokwa hoba le nako kapa ho etsa nako hore o iphe yona ya hore o lo bapala. Khore le ha ekaba papadi ya bolo, papadi ya matsoho, papadi ya netball-o. Ho leng papadi fela ho leka ho sallwa mmele, ho leka ho otlolla le mmele.

Wa tseba molekane wa ka, seo nna ke sa se thabeleng ke tsela eo wena o etsang dintho ka yona ho leka kapa ho batla ho dula o dutse fatshe o sa etse letho, o dutse o shebaneng le TV, o dutse o ja. Ho kotsi haholo, e ka o tlisetsa mmele o moholo elleng obesity, e ka o tlisetsa mafu a pelo hobane o ja dijo tse mafura, o dula o ja, o dula o dutse ha o otlolle mmele. Ha o leke le hore o ka tsamaya feela hore mmele o ko thapollehe, empa seo ke bona se le kotsi haholo bakeng sa hao. Ka ha nna ha ke batle ho bona ke lahlehelwa ke wena. Ke kopa mohlomong habedi kapa hararo bekeng re ke re, re leke ho tsamaya feela, ke re otlolle maoto kapa re ke re leke ho matha feela. La ekaba ha kgutshwanyane feela, habedi hararo bekeng. Ke ao kopa hle molekane wa ka, ke ao kopa.

Dipapadi tseo batjha ba ka itahlela ka setotswana ho tsona bolo. Bolo e haholo ebile bolo ke e nngwe ya dintho tse ntle tse hlileng le di, kore di le monate haholo tseo batjha ba ka di thabelang haholo. Papadi ya rugby, ena ya bolo ya matsoho, ho matha ka yona ehlile le yona ke e nngwe ya papadi e ntle motseng ona wa rona. Papadi ya tennis-e ke e rata haholo le nna tennis-e le ha ke sa e tsebe hantle. Ke ithatela bolo tjena, empa tennis-e ka e rata hobane ke papadi e ntle haholo, e otlolla mmele haholo ebile e ya thusa haholo mmeleng mona. Papadi ya netball-o, ena ya matsoho le akgellana, le akgellana, le akgellana Ehlile le yona ke e nngwe ya papadi e ntle haholo e bapalwang motseng wa rona. Mme nka batjha ba ka tla ba bapala papadi tse kareng tseo. Bo hockey e batla e ba teng le yona empa ha se batjha ba bangata ba e bapalang, empa le yona e batla e ba teng motseng wa rona.

Ee, banna, banna, bafethu wa tseba ho bohlokwa hle re qale ho ikwetlisa banna re qale ho ikwetlisa. Hobane monnamoholo o mplelletse mane hore, banna tseba ho ikwetlisa ke e nngwe ya dintho tse ka etsang hore o se ke wa tsofala ka pelenyana. A ke re shebe batjha ba rona hona jwale, motho ha sa qala ba dilemo tse mashome a mararo feela. E se ka o tsofetse le ha e ntse ele ngwana, a tsa le fresh-e, a le fresh-e. A le dilemo tse mashome a mabedi a metso e mehlano, e se ka o tsofetse ko hobane re ipolaisa dintho tsena tse sa feleng. Majwala, ditswekere tsena, di eng? Dikwae tsenana banna. Aikhona ho batla re qale ho ikwetlisa banna, re ke re mathe, re ke re jog-e banna, ke re mathe. Re ke re bapale banna, re ikwetlise banna, re ke re stretch-e banna. Kannete bafethu ho batla ke re qale metswalle ya ka banna. Ha-ah, ha re le tjena banna re tla hle re bonahale le rona ekare re tsofetse ntse re le bana banna. Aikhona qaleng ho ikwetlisa banna ka kopo, ke a le kopa. Ho tloha Mantaha banna re qala re ikwetlisa banna, ke re tlohele menate ena ya lefatshe ena, re ikwetlise .

Ho leka ho buisana le mafapha kapa di-minister-ra tse ikarabellang ka tsa dipapadi ho leka ho tlisa, ke hore di-club-o, ho leka ho tlisa dibaka moo bana ba ka yang teng ba lo ikwetlisa. Moo bana ba ka yang teng ba lo bapala, moo bana ba ka yang teng ba lo hlabolla kelello tsa bona. Kannete ho ya moo feela kapa ho kena feela o batla minister-ra ikarabellang, lekhanselara kapa a tla re thusa hore hobe le dibaka tse kareng tseo. Ka ha selemo le selemo hona le tjhelete e behellwang ka thoko bakeng sa ho aha dintho tsa ho tshwana le tseo. Kannete seo tlameha hore re ba hopotse sona, ba tlamehile hore ba re etsetse dibaka moo re ka yang teng, ra lo ikwetlisa moo re ka yang teng ra lo bapala teng.